Mengingalinganisa nje ngingakubeka ku-five ngoba abantu esikhathi esiningi abahlinzekile kwabona, umuntu uma edla ugcina elahla ngaphansi ebhasini okudala ukuthi kugcina kunezinambuzane kanye namaphela futhi. Yebo ayahlanza, koda abantu abawagibelayo abangafuni ukuwagcina esesimeni.

Ngokwezimali vele akukuhle kahle, akekho umuntu ofuna ukukhokha imali engeziwe lapho okade engazi khona, kumele wazi ngaphambi kokuba wenze yize kungeke kube kuhle koda-ke umthetho, umthetho. Kumele ngenze lokhu okusuke kufanele ngaleso sikhathi noma mina kungangigculisi.

Okokuqala nje, ibhasi igcwala kakhulu uma kuyizinsuku lapho abantu bethenga khona ukudla, ngingawengeza noma abemabili uma kuphela inyanga futhi ilayishe isibalo esikaliwe ingalayishi ngokweqile okungadala kugcina sekuba khona ingozi ebingagwemeka ukuba ibingeke ilayishe kakhulu. Ikona nje kakhulu engakwenza loko.

Hhayi, angijabule ngempela ngokuhamba kwezitimela, zithatha isikhathi eside kakhulu futhi zijike zingafiki ngaso leso sikhathi, okudala ukuthi abanye abantu bagcina balahlekelwe imisebenzi yona le engekho ngoba bagcina bafika late emsebenzini. Uthole ukuthi uzofika late iyinsuku ziyalandelana, iyona nje into engathi yimbi leyo ngezitimela kodwa ngokubiza kwazo zibiza kahle kakhulu.

Ngathi kubaluleke kakhulu ukuthi uxhaswe ngezimali nasemabhizinisini ukuze ibhizinisi lisimame vele kumele ufake imali, alikwazi ibhizinisi ukuvele lisimame ungafakanga imali ngasho ngithi kuyingqalasizinda ukuthi kumele kufakwe imali.

Engingabala kukona nje, izithuthi zasemakhaya zihambe indawo ende, kanti futhi imigwaqo mimbi kugcina lapho izimoto sezilimaza zilimaza isimo somgwaqo esingasihle neze, nanokuthi uma kunethile izimoto azikwazi ukuhamba. Ukugcina umsebenzi wabo ungasabi lula noma ungabi muhle.

Umehluko ukuthi yize zisebenza kodwa ayikho imali ezuzwayo, noma ayikho imali engenayo.

Okokuqala, ukukhuluma kahle nabo ngibachazele noma ngibabonise ukuthi sifike kanjani ekutheni kunyuke kuze kufike kumaphesenti amangaka, kumele ngikwenze bakuqonde lokho ukuze bangeseke ngaso sonke isikhathi, futhi bakuqonde bakwenze nabo bejabule.

Uma ngingaqhathanisa nje ukuthutha ngesitimela kuhamba kancane kakhulu mhlampe into ukuze ifike la yakhona ingathatha izinsuku, uma ngiqhathanisa nokuhambisa ngeloli noma ngebhanoyi, ibhanoyi-ke lishesha kakhulu lona lenza isikhathi sibe ncane sokudiliva.

Ngokusebenza ngokubambisana benze nesiqiniseko sokuthi abantu abadala kukhona lokhu, abahlukumezeki futhi bahlezi bejabula ngaso sonke isikhathi.

Yize kungamele ngibhekane naleso simo kodwa-ke ngeke ngize ngijabule ngoba akufani abantu abathutha abantu bajwayele ukuba nenhliziyo ezimbi, bagcina bangabaphathi kahle abagibeli. Njengomuntu osemdala ngidinga ukunakekela okweqile. Kodwa-ke ngingabhekana naso isimo yize ngingabe nganeme.

Okokuqala nje bengazama ukuthola ukuthi izimpahla zami zisinda kangakanani, mase ngiyabona ukuthi yini engcono engahamba ngayo nokuthi isimo sami semali isithini. Ngihlele kusuka lapho, yize ngingathatha indiza kodwa kumele ngazi ukuthi konke kuzonela yini kuzongibiza malini.

Ngicabanga ukuthi kumele kubhekwe isindo somnthwalo, imithwalo engasindi kakhulu ingathunyelwa ngeyindlela ezithize eyingenza ukuthi ifike ebantwini ngaphandle kwezindleko ezinkulu.

Okuhle ukuthi ibiza kangcono uma ngiqhathanisa nezinye izithuthi futhi ijwayele ukufika ngesikhathi, okumbi into ibuye ilayishe ngokweqile kunesibalo egunyazwe ukuthi asilayishe.

Kumele zakhiwe ngendlela ezokwazi ukumelana nesimo sabantu abadala ukwenza isibonelo, abanye abantu abadala bahamba ngezinduku bayadondolozela, abanye bahamba ngama-wheelchair. Kumele indlela eyakhiwa ngayo akwazi umuntu omdala ukungena ngaphandle kokuthi athwale umzimba, njengokuthi umlenze awusafuni ukugibela phezulu, sekumele manje efukulwe uma kungekho umuntu ozomfukula agcine engahambanga.

Ngingafuna kube khona izindlela noma mina ngiqinisekise ukuthi umthwalo wami ungenile, kuphinde kube khona into ephathekayo engizoyithola eyisiqiniseko sokuthi umthwalo wami ungenile, ngoba umthwalo awukwazi ukulahleka phezulu emoyeni kodwa umthwalo ungaba ukuthi awungenanga endizeni.